Ukuqeqeshwa kanqono namaholo angcono, akuyokhuthaza abashayeli bamabhasi ukuba babe abaqeqeshiwe, abagcina isikhathi, nabahloniphekile. Okuholela ekuthuthukisweni kwenkonzo nokuphepha.

Izikampani zezokuthutha ezinjenge-Uber ne-Bolt, zingathuthukisa ukuphepha kwabagibeli ngokusebenzisa ukuhlolwa okuqinile kwemvelaphi yomshayeli. Zinikeze izici eziphuthumayo zohlelo lokusebenza futhi zikhuthaze abashayeli ukuba balandele imithetho yokuphepha.

Ngizizwa ngikhungathekile futhi ngikhathazekile ngemigodi emigaqweni yasendaweni, njengoba ingase ilimaze izimoto futhi ibangele ingozi yokuphepha. Ukuze ngilungise le nkinga, ngingakwazi ukubika izimbobo eziphathimandleni zendawo, ngihlanganyele emisebenzini yokuhlanza umphakathi. Futhi ngisekele amaqembu akhuthaza ukugcinwa nokulungiswa kwemigwaqo.

Izindleko zomshwalense eziphakeme nakanjani zingathinta isinqumo sami sokuthenga imoto. Uma izindleko zomshwalense zibiza kakhulu, kungase kwenze kube nzima ukuba nemoto, okungenza ngicabange ngezinye izindlela zokuhamba.

Ngicabanga ukuthi abashayeli bamabhasi banendima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuphepha kwabagibeli. Banomthwalo wemfanelo wokuzulazula emgwaqweni balandele izinqubo zokuphepha futhi baqaphele izingozi ezingaba khona. Konke lokhu kuyilapho beqinisekisa ukuthi abagibeli bafika lapho beya khona ngokuphepha nangesikhathi.

Ngingasho ukuthi izitimela zingabambezeleka ngenxa yezici ezihlukahlukene ezifana nezinkinga zemishini, izinkinga zesiginali, izimo zezulu noma ukuminyana kwezitimela. Ngaphezu kwalokho, amaphutha abantu noma izimo ezingakalindeleki nazo zingabangela ukubambezeleka.

Lokho kuyacasula, kulesi simo ngangizokhetha ukulinda ibhasi elilandelayo noma ngicabange ngezinye izindlela zokuhamba, njengokuthatha itekisi noma enye ibhasi. Uma kungenzeka ngangizama nokuchumana nenkampani yamabhasi ukuze ngiyichazele isimo futhi ngibone ukuthi ingangisiza yini ngendlela ethile.

Ukukhuphuka kwentengo cishe kuyoba umthwalo omkhulu kubantu abathembele emabhasini, ikakhulukazi kulabo abanesabelo mali esincane. Kungase kuholele ekunciphiseni abagibeli, abanye abantu befuna ezinye izindlela zokuhamba noma kudingeke benze izinguquko endleleni yabo yokuphila, ukuze babhekane nezindleko ezengeziwe.

Uma ngikhuluma iqiniso, ngikhungathekile ngempela ngenxa yokwenyuka kwamanani amatekisi eminyakeni edlule. Kunjengokungathi njalo uma ngiphenduka, amanani ayenyuka. Eminyakeni emihlanu edlule, ngangingathatha itekisi ekhaya ngiye edolobheni ngentengo enhle, kodwa namuhla sekuyinto yokunethezeka engingakwazi ukuyikhokha. Kunjengokungathi bayasisebenzisa, futhi kuthinta ukuphila kwami kwansukuzonke.

Ngake ngazizwa ngingavikelekile ebhasini ebusuku kakhulu lapho kungena umgibeli osolisayo futhi wangenza ngazizwa ngingakhululekile. Ngenhlanhla umshayeli wasiqapha kwaze kwaba yilapho lo muntu ehla esitobhini esilandelayo.

Ngizizwa ngiphatheke kabi kakhulu futhi ngikhungathekile. Izindleko zokulungisa ziwumthwalo omkhulu ngokwezimali, futhi kuyacasula nakakhulu ukwazi ukuthi akulona iphutha lami. Izimbobo ziwubufakazi obucacile besimo esibi semigwaqo yethu, futhi kuyadumaza ukuthi iziphathamandla azenzi okwanele ukuze zigcine isesimweni esihle.

Ngiwumuntu othanda ukupakisha ukudla okulula ukukudla, okungeke kube yincithakalo, futhi okungakwazi ukumelana nohambo ngaphandle kokonakala. Ezinye zezinto engizithandayo, amasendwishi, izithelo, amantongomane, ama-energy bar, nama-jerky. Ngithanda nokuphatha ibhodlela la manzi eligcwalisekayo ukuze ngihlale ngimanzi phakathi nalo lonke uhambo.